Izinhlelo zokusebenza zokulandela umkhondo zesikhathi sangempela ezihambisana ne-GPS nokuhlaziywa kwedatha zingathuthukisa kakhulu ukuzizwisa kohambo lwebhasi ngokunikeza abagibeli izikhathi ezinembile zokufika ukubambezeleka okungabakhona kanye nendawo yebhasi yamanje. Lokhu .

Impahla kaloliwe ngokuvamile ibhekwa njengafanele imvelo kunezinye izindlela zokuthutha njengokuthatha emgaqweni nokuthuthwa ngemikhumbi. Lokhu kungenxa yokuthi izitimela zisebenzisa uphethiloli omncane futhi zikhipha amagesi abamba ukushisa ambalwa ngethani lemayela elihanjiswayo. Nakuba isikhathi sezokuthutha singaba nomthelela kuzo zonke izinzuzo zemvelo ukusebenza kahle okungokwemvelo kukajantshi wokuthutha inani elikhulu lezimpahla emabangeni amade ngokuvamile kuyadlula noma iziphi izikhathi zokuhamba ezihamba kancane.

Ukusebenzisa amabhasi njengezokuthutha umphakathi ezindaweni zasemakhaya kuletha izinselelo ezimbalwa okuhlanganisa nokuncishiswa kwabagibeli ngenxa yokwehlukana kwabantu nenqala sizinda elinganiselwe ubunzima ekudaleni imizila engabizi kakhulu kanye nokukhathazeka kokuphepha nokwethembeka. Ngaphezu kwalokho, izimo zomgwaqo ezimbi ukuntuleka kwenqalasizinda ezinikele kanye nokuthembela ezimotweni ezizimele ngabavakashi ngokungabhebhethekisa leli zinga.

Ukuze kuncishiswe izinkinga zomuthwalo wesikhathi esizayo, umgibeli ohlangabezana nokubambezeleka noma ukulahlekelwa endizeni yangaphambilini kufanele abeke phambili izinyathelo zokuthatha isinyathelo ngesikhathi sokungena nokuphatha umthwalo wakhe ohambweni lwakhe olulandelayo. Lokhu kufaka phakathi izikhwama zokulebula ngokucacile ezinemininingwane yokuxhumana, ukupakisha izinto ezibalulekile ozohamba nazo, kanye nokuqapha mayelana nokulandela imithwalo kulo lonke uhambo.

Uhlelo olusha lokukhokhelwa kwezimoto ezithwala impahla kufanele lwenziwe ukuze lubonise umthelela wangempela wemoto emgaqweni nendawo yawo. Lokhu kungafezwa ngokuhlanganisa usayizi wemoto, isisindo, kanye nekhaphusi ekubalweni kwe-toll.

Abantu abadala bangase babhekane nezinselele ngezinto zokuhamba zomphakathi ngenxa yemikhawulo yokuhamba, izinkinga zokufinyeleleka, kanye nomuzwa ophakeme okuba sengozini. Lezi zinselele zihlanganisa izitebhisi zokuzulazula noma amarempu, ukulinda isikhathi eside, ezitobhini kanye nokukhathazeka okungaba khona kokuphepha emabhasini aminyene noma ezitimeleni.

Ukube izindleko ze-toll bezisekelwe enanini lezimpahla ezithuthwayo, izinto zokuthutha kanye namanani azosuka ekubekeni phambili usayizi wemoto aye ekwandiseni umthamo nokusabalalisa komthwalo. Lokhu kungakhuthaza ukulayisha okuphumelelayo okungase kuholele ekwehleni kwezindleko zokuthutha ngeyunithi ngayinye futhi kukhuthaze ezokuthutha ngobuningi.